Ke dibanka tse di rileng di sheba pele gore o bereka kae, madi a o a kry-ang kgwedi le kgwedi ke bokae o ka kgona go bokae kgwedi le kgwedi. Ke banka nngwe le nngwe e mo molaong ebile e kgona go adima mongwe le mongwe yo o kgonang go bereka, ebile yo o nang le makwalo a mmereko gore o bereka kae o dula kae.

Go tlhokomela ditšhelete tsa gago sentle le gore mo kgweding o a go baya madi a e leng gore a ka tsewa ke sekoloto seo kgwedi le kgwedi, ebile sekoloto seo se ka kgona go kry-a madi kgwedi le kgwedi mo bankeng ya gago ya karata e o e dirisang ya madi.

O tlhokomela gore o nna montle mo go patala madi a gago sentle gore le wena o lebege gore o skoon-o mo dibankeng tse o batlang go kopa madi mo go tsona, ke go tlhokomela ditsela tsa gore o a nako mangwe ebile a kry-iwa nako mang mo dikarateng tsa gago, ebile o nna le tsela e e siameng ya go .

Se se botlhokwa thata ke gore o tshwanetse o shebe molato wa gago yo o leng mo go o ne gore o fetse, ebile o sa dira molato to mo godimo ga molato gore madi a gagwe a tsene ka nako mo sekolotong se se one letsatsi le letsatsi ka kgwedi le kgwedi.

Se se botlhokwa ke gore o tshwanetse o itse gore madi a o a ke a o a go a kgonang le gore o le sekoloto sa gago gore sekoloto sa gago o dula mo go sone ka metlha le metlha le dikgwedi le kgwedi gore o patala ka nako, ebile o sa dira dikoloto tse dintsi tse di ka tlhakatlhakanang molato wa gago yo o tshwanetse o fetse ka nako ya tumalano le molaotheo wa madi.

Se botlhokwa tshwanetseng ba tlhokomele pele go dirisa madi a bone sentle le mathata a ba itsenya mo gone ba tlhaloganye tsela le molao wa gore ba go tsamaisa jang, le dipampiri ba di shebe sentle ba di ele tlhoko ba di bale sentle ba tlhaloganye, ba sa itsenya mo mathateng kamoso ba sa kgone go tswa mo go o ne, go botlhokwa thata go na le kitso ya sengwe le sengwe se o se dirang gore kamoso mathata a sa boela mo go wena.

Ba sheba dilo tse tsotlhe tse o di patalang kgwedi le kgwedi kampo dijo, o reka dijo tsa bokae kampo dikhai o reka dikhai tsa bokae kampo dilo tse tsotlhe tse o di dirisang mo kgweding di ka itlhelela bokae, gore o kgone go tsena mo sekolotong se se siameng se se maleba se se go tshwanetseng.

Ke go nna le tlhokomelo le go nna le taelo le kitso ya gore madi a o a dirang banka a e ka itlhelela madi a o ka kgwedi, fa e sa itlhelele ke mathata o tshwanetse o bereke dilo tsa gago ka lenaneo tsa madi o sa itsenya mo mathateng ya gore ga o kgone go patala kgwedi fa e fela.

Ke go dirisa tlhwatlhwa e yotlhe e o nang le yone mo bankeng kampo mo karateng ya gago o sa o a dirisa madi ka phetelelo, mo go le goreng ga nkitla kgomo mo go dilo tse o tshwanetseng o di ka nako.

Ee, fa o dirisa madi o sa a dirise sentle tsa gago di a go feleletsa di le ko godimo, o itlhela o le mo mathateng a dikoloto. Dikoloto tsa gagwe di bo go tlhakatlhakana bophelo o na le mathata a go sa go dirise madi sentle o itseng tse mo mathateng o sa lemoga ebile go sena kitso.

Ke go tlhokomela gore o baya madi a gago sentle morago go tla go reka se o se tlhokang o a baya mo dikgweding tseo kampo a di baya mo dibekeng tseo, gore kgwedi e tlang fa o tla go selo se o se rekang o bo sa kolote ope, o sena mathata a dikoloto go sena ope yo go tsenyang mo mathateng ka go kolota.

Ee, go ntse fela jalo a fa o tsamaya o tlola moseja kampo o tlola di-country tse dingwe o pota ko ntle, o tshwanetse o tsamaye koo o ipaakantse ka madi a teng a ba dirisa dipula kampo ba dirisa bo di-dollar or ba dirisa madi a bone a di-currency le wena o tshwanetse o tlo wa bankantse gore wa changer jang.